Ndicinga ukuba kungafundiswa ulutsha indlela yokuwenza amaso kufundiswe nabantwana ezikolweni indlela yokuwenza kwaye ke kubekho neendawo apho zibekwa khona imisebenzi emihle yamaso khona ukuze abantu bakwazi ukumane beyobona iintsimbi namaso. Naxa kukho imisitho iboniswe amaso neentsimbi zethu singamaXhosa ukuba ziintsimbi ezinjani. Kufundiswe nabantwana koonomathotholo nakoomabonakude.

Mna ke ndiye ndinxibe kakuhle ngohlobo ebendiplane ukunxiba ngalo. Ndawugqiba ke ndithathe nokuba yintsimbi yofaka apha entloko khonukuze kuzovela ukuba ndingumXhosa yaye ndiyazingca ngobuXhosa bam. Ndingayifakanga entloko ke ndiye ndiyithathe ndiyifake noba kulapha ezihlahleni okanye ndifake amanqashela. Yaye ke naxa ndisiya kwiindawo ezifana nemisitho nemicimbi nokuba andinxibanga mibhaco kodwa ndiye ndiqinisekise ukuba amaso wona aza kuba khona kwimpahla endizabe kanti ndiyinxibile.

Mna bendawucacisa indlela ethi ukuba abantwana mabafundiswe izithethe namasiko kubekho iincwadi ezibhalwayo malunga nobomi bethu malunga nembali yethu. Nakoonomathotholo kufundwe, kuthethwe nakoomabonakude kuthethwe ngendlela yethu. Nasezikolweni kubuyiswe imbali yalapha kwaNtu yalapha kuthi singuMzantsi Afrika singafundiswa ngembali yaphesheya yodwa sibe thina apha singazazi ukuba sisuka phi yaye izinto zethu zizintoni singabantu abaphila njani abenza njani izinto.

Amakrwala anxiba iibhulukhwe ezi-brown okanye zibe mnyama kodwa ke kuvame kakhulu u-brown. Zinxibe isihlangu esi-formal isihlangu esifana naxa besiya ecaweni okanye mhlawumbi kuloo msitho uthe wandiliseka. Andule ke umntwana anxibe isheti yakhe ayiqhoshe ayophuma ekugqibeleni apha entanyeni. Akugqiba kwe abe enxiba ibhatyi yakhe e-brown entle ehonjisiweyo ngolo hlobo ke izawube kanti ihonjiswe ngalo. Entloko uye athwale i-cap okanye anxibe umnqwazi ngoba ke ikrwala alikwazi ukungathwali nto entloko. Landule ke ikrwala liphathe umnquma okanye intonga khona ukuze lolathe ngayo naxa libamba abantu izandla lisebenzise yona.

Ndicinga mna ukuba abantu abahlala ezidolophini babe beludinga olu ncedo bangancediswa nabo nokuba ke baza kuthi xa bebuyile bakhuphe loo nto baza kuthi bayikhuphe iza kwenza ukuba barhume ebantwini aba okanye kwaba bafana bazawube kanti babancedisile. Ngoba ibalulekile kakhulu into yoba abafana belali okanye abafana bokuhlala bagrumbe xa kuza kubakho umngcwabo khona ukuze yonke into ihambe lula. Loo nto ithi ke kufuneka usapho olu luhlala kude ibe lulo oluzaya ebantwini luyocela licela ukuncediswa ngale nto inkulu kangaka. Yaye ke nabahlali ngaske nabo bayamkele loo nto balindele ke loo nto baza kuthi babulelwe ngayo.

Mna ndingaziva ngokungathi intombi yethu siphulukene nayo ngoba kaloku enyanisweni xa intombi itshata ishiya ikhaya layo iyahamba iyokwakha laa mzi itshatela kuwo. Loo nto ke izawukwenza ukuba kungabilula ukuba ikwazi ukuncedisa ekhayeni layo ngohlobo ebiqhele ukwenza ngalo. Nangona ke mhlawumbi ingazuyeka kuphele kodwa umahluko ukhona uza kubonakala ngoba nakwelaa khaya iya kulo iza kuba kanti ilindelekile ukuba iziphose, izinikele kwelaa khaya ukulakha nokuliphuhlisa.